Ngokubona kwami isiqhema sebholo eSewula Afrikhapha sikhuthazwa ziinkutani zemazweni wangaphandle. Ngokubukela ezinye iinqhema zebholo zidlala emazweni wangaphandle, lokho kuletha ikuthalo ebadlalini besiqhema sebholo iBafana Bafana kunye nokubona iMabhokobhoko isebenza kuhle khulu emidlalweni yayo.

Kuqakathekile ukuthi imidlalo yebholo isabalale koke, njengombana lokhu kusiza ukuthi abafundi kube khona into abayenzako. Nenge imidlalo yebholo isabalala eenkolweni, emasondweni, eenkulisa nakwamanye amaziko, lokhu kusiza nokubuthelela ilutjha bona lingazibandakanyi eendakamizweni. Iqakatheke khulu imidlalo yebholo ephasineli.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini, njengombana isiza ukukhulisa abentwana, isiza nokubuthelela ilutjha ukuthi kube khona imidlalo abayenzako. Bangazibandakanyi ezenzweni ezingakafaneli ezifana nokusela kotjwala namkha ukuzibandakanya eendakamizweni basesebancani.

Imidlalo ye-netball eSewula Afrikhapha ayigidingwa ngendlela efanako, nakulinganiswa nemidlalo yebholo erarhwako namkha umakhakhulararhwe. Lokhu kubangelwa kukuthi kanengi abasibanengi abantu bengubo abazibandakanya emidlalweni yebholo nokuthi inengi lamaSewula Afrikha kubababantu abalandela khulu ibholo erarhwako ingasi eminye imidlalo.

Into ebangela ukuthi abantu abatjha bamalanga la bangazi ngemidlalo yendabuko, kukuthi sele kusabalele iinkundla zokuthintana. Kanti ilutjha lanamhlanje liphila eenkundleni zokuthintana khulu, abasazibandakanyi emidlalweni yendabuko efana namaketo namagqubsi.

Kunengi ilutjha elingakufunda emidlalweni yendabuko njengombana isiza ngokubuthelela ilutjha bona libe ndawonye, lithintane, belazane ncono. Kanti okhunye lisiza ilutjha ukuthi lingazibandakanyi ezenzweni ezingakafaneli, ezifana nokusela utjalwa butjhilweni namkha ukubhema iindakamizwa.

Imidlalo isiza khulu ekwakheni ubungani, njengombana ibumbanisa abantu esitjhabeni. Kanengi nakunemidlalo yebholo kuphephetha umoya wethando, njengombana abantu abanengi bayaphuma bayematatawini wezemidlalo, bayokuthabela ukubukela imidlalo yebholo erarhwako, kanti lokho kusiza ukubumbanisa isitjhaba.

Kuqakatheke khulu ukuthi umuntu abenomsebenzi wokuzilibazisa, njengombana lokho kusiza ukuthabulula umkhumbulo ukuthi ungabi namagulo wokugandeleleka ngokomkhumbulo, namkha amanye amagulo nje. Kuyawusiza nomzimba ukuthi uthabuluke ukhohlwe ezinye izinto ezibangela igandeleleko emkhumbulweni.

Kuqakatheke khulu ukuthi ilutjha lizilolonge namkha lizithabulule, njengombana lokhu kusiza umzimba bona ungangenwa lula magulo. Kanti godu ukuzilolonga kuqakathekile njengombana kwenza ukuthi umzimba uhlale uphilile, uphile nesikhathi eside.

Iingoma ezivunywa amalanga la bentwana nakudlala ibholo kanengi, kuba ziingoma zamapiyano njengombana

Imidlalo idlala indima eqakatheke khulu elutjheni ngokuyibuthelela nokwenza bona bakghone ukwakha ubudlelwano phakathi kwabo. Lokhu kusiza ilutjha bona babalekele ukuzibandakanya ezenzweni zokusela utjwala nokubhema iindakamizwa.

Abantu bemaplasini bangakhuthazwa ngokuthi, bazisungulele zabo iinqhema zebholo. Badlale imidlalo yebholo erarhwako namkha eminye imidlalo yendabuko khona endaweni yangekhabo. Lokho kuzokusiza ngokubuthelela ilutjha likhuthazwe ukuthi lidlale imidlalo yebholo nokuzokusiza ingomuso labo.

Ukutlhayela kwemidlalo ehlukeneko eenkolweni ngikho okukhandela abanye abafundi ukuthi bakghone ukuzibandakanya kezemidlalo. Njengombana amakghono wabafundi angafani, abanye abafundi bayakghona ukudlala ibholo erarhwako, kanti abanye babo baphiwe amakghono ahlukileko. Amakghono afana nokuthi mhlambe bavume neminye nje imidlalo ehlukileko.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu nemidlalo yanamhlanjesi. Imidlalo yanamhlanjesi sele ithuthukiswe yitheknoloji eminye yayo nokwenza bona kube lula ukuphunyeleliswa kwamaphaliswano wezemidlalo. Kanti imidlalo yendabuko yona kusese midlalo esezingeni eliphasi namkha engakathuthukiswa, njengombana idlalwa ngokusebenzisa iinsetjenziswa zesintu. Imidlalo efana nemigutjha namagcubsi kunye nanyana amaketo, midlalo esafuna ukuthi ithuthukiswe namkha itloliswe kezemidlalo.

Imidlalo yokuzilibazisa isiza khulu bona abantu babumbane. Lokhu kunjengombana abantu nabandawonye bayakhulumisana, bakhe ubudlelwane. Lokhu kwenza bona kube khona ubudlelwano phakathi kwabo namkha ubungani.

Imidlalo yendabuko iqakathekile. Lokho ngikutjho ngokuthi isizathu esenza bona abantu babone ngathi imidlalo yendabuko mdlalo yakade, kukuthi isengakathuthukiswa kanti nayingatloliswa fana nemidlalo efana nomrabaraba iyatholakala ema-casino, kanti lokho kwenza bona ifumaneke lula ebantwini. Ngokutjho njalo neminye imidlalo yendabuko engakatloliswa namkha engatholakaliko kuma-casino, nayingafakwa phakathi izokudlalwa mumuntu woke beyithabelwe, beyamukelwe ingaqalelwa phasi.

Kuyakghonakala ukuthi umsebenzi wokuzilibazisa uphenduke umsebenzi wamambala. Lokho ngikutjhiso kukuthi nenge umuntu anekghono lokudlala ibholo erarhako, angazigcina azithola sele adlalela isiqhema senarha namkha adlalela ezinye iinqhema zebholo ezaziwako lapha eSewula Afrikha.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kubukela imidlalo yamafilimi kufunjathwako wami, kulalela iingoma ku-spotify namkha ukulalela umrhatjho namkha iindaba ezenzekako ephasini.

Isikhathi engathaba ngaso nangibukele umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako. Bekusikhathi ngivakatjhele indawo yokuzithabisa e-Kruger National Park ekukula kusiqiwa zeenyamazana. La ngakghona ukubona khona iinyamazana ezihlukahlukeneko nendlela eziphila ngayo iinlwana.

Okutlhogeka khulu nakufanele wenze umsebenzi wokuzilibazisa. Okhunye kwakho kukuba nemali njengombana lokho kuyasiza ukuthi uyokubhadela indawo namkha imisebenzi eemfitjhani ofuna ukuyenza ekuthabisako. Lokho kufana nokuthi ngesikhathi ufuna ukuvakatjhela indawo yokuzithabisa namkha indawo yevakatjhobukelo. Kufanele ube nemali thizeni ozoyibhadela ukwenzela ukuthi ukghone ukubukela koke okwenzekako bewulale endaweni leyo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngakesinye isikhathi ngiyawenza ngedwa. Kanti ngezinye iinkhathi ngiyawenza nalabo abatjhidelane nami. Lokho kusiza ukuthi nangikhambe nomndeni namkha nabangani bami kusiza ngokuthi sithabele ukuvakatjhela indawo yevakatjhobukelo leyo sibanengi nalabo engitjhidelene nabo. Kanti ngesikhathi ngikhamba ngedwa kubabudisi nokho njengombana lokho kukhandela ukuthi ngikghone ukuzifoda iinthombe mina.

Umsebenzi wokuzilibazisa kanengi haye ngithande ukwenza ngepelaveke. Njengombana leso kusikhathi la inengi labantu liphuma khona ukutjhinga eendaweni ezihlukahlukeneko zokuzithabisa

Amakghono engiwafunde emsebenzini wami wokuzilibazisa umkhumbulo engiwuthandako. Hlangana nawo likghono lokwazi ukuphilisana nabanye abantu abaphuma eendaweni ezihlukeneko namkha emazweni wangaphandle. Okhunye godu engikufundileko kufunda ukudla okudliwa babantu beentjhaba ezihlukahlukeneko kunye nomvumo wabo njengombana iindawo ezinengi zevakatjhobukelo zipheka ukudla okuhlukeneko kuya ngesikopilo labantu abakhambela indawo leyo. Kanti nomvumo odlalwako eendaweni lezo kuba mvumo ohlukileko notjhidelene nesikopilo labantu balapho.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakatheke khulu njengombana usiza umkhumbulo, ukuthabulula umkhumbulo. Usiza nomzimba ukuthi utjhaphuluke kanti lokho kusiza khulu ukukhandela amagulo aphathelene nokomkhumbulo.

Ngizizwa ngithabe khulu ngesikhathi ngenza imisebenzi yokuzilibazisa. Kanti lokho kunjengombana imisebenzi efana nale ithabulula umkhumbulo, beyithabulule nomzimba. Kanti lokho kwakha nemilando hlangana nathi namkha hlangana nami nalabo engiphila nabo. Njengombana nasivakatjhele iindawo ezifana nalezi sifoda iinthombe ezizoba yisikhumbuzo esikhathini esizako.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa kumsebenzi ojayeleke khulu njengombana kumsebenzi owenziwa babantu abanengi.

Ngingakuthabela khulu ukufundisa abanye abantu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa. Njengombana lokho kungasiza abantu abatjha ukuthi bazibandakanye emidlalweni ehlukahlukeneko. Okhunye kwakho kungenza ukuthi abantu abatjha bazibandakanye emidlalweni yebholo, imidlalo ehlukahlukeneko ethabulula umzimba. Ukubasiza ukuthi babalekele ukungena eendakamizweni.

Umsebenzi engingawenza nanginesikhathi msebenzi wokudlala ibholo ephaywako. Njengombana ukudlala imidlalo efana nale kuthabulula umzimba. Kanti kusiza umzimba ukuthi uhlale uphilile. Kanti godu kuyasiza ukuthi ngibe nento engiyenzako namkha ukuzibandakanya kwezemidlalo njengombana lokho kuqakatheke khulu.